Makhadi ya xikweleti ma fanele ma hakeriwa lembe na lembe kutani xikweleti lexi xi ta kota ku xi hafuka xi nga yi ehenhla a ta kota munhu ku va a kota ku xi heta hi nkarhi.

Wa hakela mali ya lembe na lembe ri nga pfariwanga u ta kota ku tlhela u ri tirhisa loko u hetile ku hakela xikweleti lexi u va ka u ri henhla ka xona.

Loko u pfala credit card ya wena kumbe u pfala khadi ra wena ra xikweleti a swi vuli leswaku mali ya lembe na lembe ya tlherisiwa wa fanele u tlhela u hakela mali leyi wa ha yi kweletaka nakona swi nga affect-a kumbe swi pfala a credit score ya wena leyi vuriwaka hi xilungu leswaku loko u la ku lombiwa yin'wani a wu nge he swi koti ku yi kuma hikuva u ta va u nga hakelanga kahle.

Mali ya lembe na lembe a yi hambani ni muxaka wa khadi ra xikweleti hikuva u ta ve u hakela n'hweti na n'hweti kambe ku ta ve ku ri na mali leyi u faneleke loko u yi hakela hi lembe leyi ta va ka yi chajiwake leswaku u yi hakela eka khadi ra we ra xikweleti loko u ri karhi u nga hakele kahle kumbe u nga hakelanga.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti ya mali leyi hakeliwaka na lembe na lembe hileswaku u ta kota ku ri u hatla u heta ku hakela xikweleti xa wena u nga zanga nga u pimeliwa mali yin'wani ya le henhla ku tlula leyi a wu a wu ri karhi u yi kweleta hikuva u ta kota na mundzuku ku veni u u u lomba mali yin'wana.

Loko u u fanele u langutisa khadi ra we ra xikweleti hi ndlela ya kahle hikuva loko u ri karhi u teka khadi u fanele u tiva ku u ta hakela mali muni n'hweti na n'hweti naswona hi lembe loko u ri karhi u hakele kahle u ta chajiwa malini ekhadini ra wena naswona switandzhaku swo ka u nga hakeli xikweleti swa wena swa ku xi ta endla yini eka credit score ya wena.

Makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela leyi loko u teke khadi ra xikweleti ri ta cheliwa mali u teka mali liyani u yi tirhisa kambe loko se u tekile mali u fanele u chela mali ekhadini leriya ra xikweleti n'hweti na n'hweti loko u nga hakeli xikweleti xa wena mali liya a fanele u yi hakela a ya ha yi ehansi yi ta ya ehenhla loko u ri karhi u nga hakeli kambe loko u hakela kahle ku ya u ze u fika u hela lembe a wu nge chajiwi ngopfu u ta chajiwa mali leyitsongo u tlhela u kota ku nyikiwa xikweleti xin'wana loko se u hetile ku hakela kambe nakona loko wo pfala khadi u ta ve u ri pfala ehenhleni ka ku wa ha fanele u hakela xikweleti xi ze xi hela kambe u nge he pfumeleliwi ku teka xikweleti .

Lexi lawulaka leswaku u fanele u hakela mali muni ka khadi ra wena ra xikweleti i ku u teke swilo swa mali muni kumbe u kweleta malini nakona u ta kota ku hakela malini hi n'hweti na ku u hola mali muni u ta kota ku hakela hi mali muni kambe ku ya hi leswi u nga ta swi hakela ku ta ve ku na leswi swi vitiwaka ti-interest leswi swi nga ta add-iwa eka mali leyi u nga ta ve u yi hakela ku ya hi vuswikoti bya wena bya ku hakela kambe loko u nga hakeli xikweleti xa wena mali yi ta ya yi gonya yi ya henhla.

Loko u nga koti ku hakela khadi ra wena ra swikweleti leswi swi humelelaka hileswaku ti-interest eka khadi ra wena ti ta ya emahlweni ti gonya u fanele u hakela leswaku ti-interest ta wena ti nga gonyi ti ya emahlweni ti ya ehenhla.

Matsalwa lawa u faneleke u va na wona i ID card leyi u faneleke u va na yona u tlhela u vuya u va na pay slip u tlhela u vuya u va na three months bank statement ya wena leyi nga ta vula leswaku wa qualify-a kumbe swa koteka ku ve ni u teka xikweleti na.

Munghana ni twe xinavetiso eka rhediyo lexi a xi vula leswaku ndzi qualify-a ku kuma credit card ndzi lava credit card leyi kambe ndzi boheka ku ve ni va na ID card ni va na bank statement ni tlhela ni vuya ni va na pay slip ndzi ta kota ku va na khadi leri kambe swi vula leswaku loko se ndzi tirhisa khadi leyi ndzi fanerile ku qualify-a ndzi tlhela ndzi hakela exikweleti lexi loko ndzi ta ve ndzi tirhisa a credit khadi ya .

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo ka mali hi loko mali yi cheliwa e akhawuntini ya wena u yi tirhisa ku tlula leyi yi va ka yi u nyikiwe yona u yi request-ini ku fana na sweswi u ngo kuma mali ya ku sukela ka five hundred to two hundred and fifty thousand kambe mali leyi ku yi hakelaka swona hi loko wena u ri karhi u chela mali ebangini ya wena yi tekiwa ebangini ya wena u ri karhi u yi hakela hi ndlela leyo swi va swi ri ka wena swa ku yi ta hakeriwa n'hweti na n'hweti kumbe vhiki na vhiki yi ze yi .

Kokwani mi fanele mi hakela a mali yo pfula khadi leri hikuva khadi leri, ri na mali leyi chajaka n'hweti na n'hweti ku nga ti-monthly fees. Nakona mi nge swi koti ku humesa mali hinkwayo hikuva loko mi withdraw-a mi chajiwa mali, na loko mi deposit-a mali mi chajiwa mali. Ku na ti-fees leti mi faneleke mi ti hakela. Ti-withdraw fee. ti-SMS fee na tin'wana ta ku transfer-a timali. Kambe loko mi siya bangi ya n'wina yi nga ri na nchumu loko mali yi nghena, yin'wana yi ta tekiwa. Mi fanele mi swi tiva leswaku khadi ra n'wina loko mi ri pfula sweswi mi ta chajiwa mali, kumbe yo kusukela ka thirty rand to sixty rand. Nakona mi nga humesi mali hinkwayo akhawuntini ya n'wina hikuva loko mali yi nghena, yin'wana yi ta tekiwa.

Munhu u fanele a ti pfulela akhawunti leyi yena a yi tsakelaka, ku ya hi leswi yena a yi vonisaka xiswona ku ri i ta yi kota. Ku ya na hi mali leyi hakeriwaka kumbe hi kokiwaka loko ku ri na mali, na leyi hakeriwaka n'hweti na n'hweti, na leyi tekiwaka loko kumbe a transfer-a kumbe a deposit-a mali a chelela munhu un'wana.

Tindlela leti u nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya wena i ku download-a akhawunti u ya app-e ya wena, leyi u nga ta vona leswaku mali leyi nga huma i malini, u chajiwe malini ya n'hweti. Na loko u transfer-a kumbe u tirhisa khadi ra wena etixopeni, u tirhise mali muni, u chajiwa mali muni ku swipe-a, kumbe ku u endla swilo swa wena etixopeni. Mali hinkwayo yi ta va yi vonakala ka statement. Kambe naswona loko u lava ku vona u ri karhi u nga ri na app-u, u nga kota ku ya u ya kombela va ku endlela statement xa wena, three months bank statement kumbe six months bank statement. Laha u nga ta vona ku u chajiwe njhani, swilo swa wena a swi famba njhani ebangini.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku bangi yi na nkoka ngopfu hikuva ya swi kota ku ku vekela mali, loko u ri munhu wa ku lava ku veka mali yi tlhela yi ku endlela ntswalo eka ku veka mali. Naswona yi endla mali yi tshama yi hlayisekile ku tlula loko u tshame na mali endlwini. Hikuva loko ko humelela nghozi ya yin'wana na yin'wana, kumbe u lahlekeriwa hi mali, kumbe ku ntshwa endlwini, kumbe ku endleka yini, mali ya wena yi ta va yi hlayisekile hikuva u na khadi ra bangi. U nga swi kota ku endla rin'wani u tlhela u kuma mali ya wena.

Loko munhu a pfula akhawunti ya bangi u fanele a khoma ID ya yena, a khoma proof of presidence ya yena, a tlhela a va na mali leyi a nga ta hi deposit-a akhawuntini ya yena leyi yi nga ta kokiwa. Kambe mali loko u nga ri na yona hi nkarhi wolowo, u fanele u swi tiva leswaku a deposit ya wena ya ku sungula va ta koka mali ya khadi eka yona.

Munghana u fanerile u pfala akhawunti ya wena loko u nga ha lavi ku yi tirhisa, hikuva u ta sala eswikweletini swo fana na ku u hakela ti-monthly fee u tlhela u vuya u hakela ku akhawunti ya wena ya operate-a n'hweti na n'hweti. U fanele u yi pfala yi nga ha tirhi ngopfungopfu loko ku ri akhawunti ya xikweleti leyi u nga yi endla u yi hakela u yi heta kambe yi sala yi ri ku run-eni. Yi ta va yi ku endlela ti-monthly fee na swikweleti hinkwaswo leswi, swi nga ta va swi huma ka ku a khadi ra wena ri le ku tirheni.

Loko u hatle ku humesa mali leyi nga le ka fixed akhawunti, va hatlisa ku ve ni va koka mali hikuva ku ta va ku ri xipfumelana xa n'wina leswaku eka fixed akhawunti ya wena u ta humesa mali hi siku ra so. Kambe loko wo yi humesa hi siku ra ku a hi rona leri mi nga twana hi rona, a ri se fika, va hatla va humesa mali leyi yi chajaka leswaku u yi humesile nkarhi wu nga se fika lowu mi nga twanana hi wona.

Loko mali yi kokeka yi ya ka fixed akhawunti swi va swi olovile ngopfu, naswona swi nga teki nkarhi ku fana na loko u lava kusuka endlwini u ya u ya deposit-a mali nkarhi na nkarhi. Naswona swi endla swi olova leswaku loko ku ri ku u na fixed akhawunti leyi mi nga na ntwanano wo karhi na bangi, u nga teki mali u yi dya u nga yi cheli. Kambe loko u yi cherile, yi kokeka hi nkarhi wolowo u olovise ntirho wa wena ngopfu.

Magoza lawa u faneleke ku ma teka loko u pfala akhawunti ya wena ya le ka Capitec, ABSA kumbe FNB, u fanele u famba na ID ya wena u ya u ya va byela leswaku u lava ku pfala akhawunti. Va ku pfalela yona akhawunti. Kambe loko va pfala akhawunti va fanele va swi vona ku sungula leswaku a ku na mali leyi mi yi kolotaka, a ku na leswi u swi kolotaka, a ku na ti-fees leti u ti kolotaka ta n'hweti kumbe ta lembe. Va heta va ku pfalela akhawunti ya wena.

Ndzi nga fika ndzi vutisa leswaku overdraft i yini? Mali ya overdraft yi nghena njhani, yi tirhisiwa njhani loko yi ri ekhadini? Nakona mali ya overdraft yi hakeriwa njhani loko se yi herile ekhadini? Naswona ndzi ta chajiwa mali muni kumbe ntsengo wa mali muni hi lembe eka khadi ra overdraft?